Kaloku umbona uyawomisa khona ukuze uzongqushwa. Futhi uyakwazi uwomisa omnye uwenze, uwungqushe wenziwe umngqusho. Omnye futhi ucolwe wenziwe amazimba. Omnye futhi siphinde siwusebenzise sizokufumana umgubo wokuxovula, khona apho sizokwazi ukwenza isonka khona. Ngaloo ndlela ke yindlela esingakwazi ukuhlala nalo mbona siwugcine umbona lona ungaboli futhi ungamoshakali, ngokuthi sikwazi unika nabanye abantu baqhubekeke benze ngolo hlobo. Omnye umbona siyawomisa siwugube. Omnye siyaqhubekeka siyawudla apha ekhayeni.

Eli shishini leenkunku zikamakhulu zenza ubomi bube lula kakhulu ngoba kaloku umakhulu akaxhomekekanga ekutheni ahambe ayowuthenga edolophini xa edinga inyama noba edinga isidlo sakusasa apho efuna amaqanda khona. Uvele nje aye apho iinkukhu zihlala khona azithathele amaqanda wakhe. Kungenjalo futhi umakhulu uyakwazi uphinda athengise amaqanda la kwalapha ekuhlaleni, ibe lishishini elikwazi ukuba philisa nalo elo. Futhi nenyama yalo le uyakwazi ukwenza umleqwa, uyakwazi uyixhwitha imileqwa kunye neentsana zakhe ezi zimncedise, khona ukuze umakhulu abe nayo into esiwa phantsi kwempumlo.

Ukuvuna ngezandla kube nento eyenza uba kuthathe ixesha, ngakumbi xa ungumntu ophila ngayo loo mvuni uwenzayo, funeka uvune uphinde uthathe ezi nto uzithuthe uzise apho uzithengisa khona. Kulapho ke kudingeka khona umatshini, umatshini ozokhawuleza akuvunele kungenjalo akucolele ezi zinto uzidingayo khona ukuze uhambe uyozithengisa apho uzithengisa khona. Kona ukusebenza ngezandla kuyafundisa ngoba uyawubona umsebenzi wayo, uyawubona imbuyekezo yezinto zakho yeziqhamo zakho, futhi iyafundisa nento uba uyikhathalele kangakanani ezi zinto zakho oye uzivune kumhlaba wakho.

Iidyunivesithi kunye neekholeji zimnceda kakhulu umntu ngoba ziye zimnike izixhobo zokuba afundele ezo zolimo kunye nezinto ezenziwayo kumafama. Apho azobona khona uba enyanini nasenyanisweni ukhona umsebenzi phaa futhi kuyaphileka phana kumntu ozokwazi ukuvuna into ayilime ngokwakhe. Okanye afuye imfuyo yakhe ayikhulise aphinde athengise le mfuyo mhlawumbi ngendlela yokuba ayixhele athengise inyama yakhona. Ayithengise kwiindawo ezifana neevenkile ooShoprite, ooWoolworths azokwazi ukufumana imbuyekezo yemali athe wayityala khona apho kwezo zifundo zakhe.

Ezoqoqosho zona zihlala zidodobala ziphinde zivuvuke. Yindlela esiphila ngayo. Yinto eyenza uba irandi namhlanje ihlile ngelinye ixesha inyukile, izinto ziyanyuka ezinye ziyehla, yindlela esiphila ngayo. Loo nto ayithi umfama, mhlawumbi umfama ozifuyele iihagu zakhe makayeke imveliso yeehagu zakhe. Loo nto ithi uba makaqhubekeke , nangaphandle ziyadingeka khona, akukuphela apha eMzantsi Afrika apho zidingeka khona. So uyakwazi ke ngoku uye usebenzise imveliso yeehagu kwifama yakhe ayithumele ngaphandle kwezolwandle.